Mogwa o wa Setswana ke morogo o monate thata mme go ka nna molemo ge motho o mongwe a ka o leka.

Go jala mefuta e farologaneng ya maungo go a itumedisa thata-thata fa o ntse o bona e gola.

Ge motho a batla go jalwa tamati so sa ntlha se nka se dirang ke go batla tamati e a ka e dirisang go e jalwa gape o tshwanetse a nyake mobu o nang le dikotla tse di siameng, gore tamati ya gage e kgone go gola e nne le ditamati tse dingwe tsa dikotla tse di siameng.

Ge motho a nyaka go jala rooibos-o o tshwanetse go nyaka di seets tsa teng mme ga di jalwa a seke a di kopanya thata mme a beye e nngwe kgakala le nngwe.

Rooibos-e na le dikotla tse dintsi gape e thusa batho ba nang le bothata ba pelo gore pelo tsa bone di seke di a nna ko kotsing thata-thata.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke gore rooibos-e na le di session tsa teng tse e leng Spring le Automn mme go rarabolola bothata jo ba ka leka gore ka di session tse dingwe ba leke ka bojotlhe go di sireletsa.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno sa ntlha ke sa metsi ka gonne mo Aforika Borwa nako ntsi re tlhoka metsi.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

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke banana gore kere jalo ka gonne ya ratiwa mo lefatsheng lotlhe ke ka go batho ba na le ditsela tse di farologaneng ya go e ja.

Ke ditapole ditamati ga mmogo le eiye ka gonne di dira di jwa di nne monate mme di a tlhokega le gore motho a nne le mmele o siameng.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo bathong ka gonne se fa mabele ya batho maatla.

Fa go buiwa ka Wine farming go bua ka dilo tse di dirisiwang fa batho ba dira wine-e.

Dilo tse di botlhokwa tse motho a di tlhokang go ka itshimololela tshingwana mo lelapeng sa ntlha ke metsi a mantsi thata ke dilo tse batlang go di jala ka gonne di seeds le maungo a a kgonang go jala, poleke e siameng ya mbu o siameng motho o tlhoka poleke e tlo kry-ang letsatsi le le lekaneng poleke ya teng e tshwanetse gore e seke ya nna le diphologolo tse di tsenang di tlo ja dijo dijalo tsa gago.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka dilo tse dintsi gore go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi le gore go sirelediwa ditokologo eo, ka gonne gape e thusa ka gore diphologolo di seke di senya dijalo.

Dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata tse ke di itseng ke apole, apole e botlhokwa thata ka gonne e na le metsi a mantsi le vitamins C gape e ratiwa mo lefatsheng ka bophara, ya bobedi ke banana banana e na le potassium, and-e gape potassium ke selo se se botlhokwa gape mo mebeleng ya rona ka gonne e thusa mesifa and gape le pelo ya e tlhoka.

Dilo tse motho a tshwanetseng go di itse pila ka jwa rooibos-o ke gore ga ba batle metsi a mantsi gape ga e rata serame se se feteketseng.

Rooibos-o nale di nonofo tse dintsi ya ntlha e thusa batho gore ba nne le maatla, gape e thusa ka gore motho a nne phepa mo teng.

Rooibos e thusa ka sefatlhego ga motho a sa batle go nna le diso tse dintsi-ntsi gape e thusa ka gore ge batho ba batla go apeya ba kgona go e dirisa ko dijong tsa bona gore di nne monate thata.

Ditsela tse dišwa tse morogo e dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ke fa batho ba dirisa morogo for difatlhego tsa bone gore di ntshe mafura a mantsi mofatlhegong le ge batho ba dira di smoothie for gore mebele ya bone e nne ka tsela ya bona ba nyakang e nne ka gone.

Ke ne ke ka reka morogo wa khabetšhe ka gonne khabetšhe e monate, gape e tsamaelana sentle le dijo tsa mosupologo.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka tsela e latelang e thusa babereki gore mmereko wa bona ofokotsege ka gonne thekenoloji e kgonang go bereka ntle le go lapa gape e kgona go bereka for di ura tse dintsi thata go gaisa batho.

Maemo a bosa a a farologaneng a ama mefuta ya maungo ka tsela tse di farologaneng ka gonne maungo a mangwe a na le bosa jo bo tlhokegang go gaisa bosa bo bongwe, gape le mafelo a a farologaneng a ama maungo ka tsela tse di farologaneng ka gonne mafelo a mangwe ga a dumelele maungo a mangwe a kgetholola.

Maungo a na le di ebe tse di dintsi thata mo boitekanelong jwa batho sa ntlha ke gore fa motho a ja maungo a mantsi mmele wa gagwe o nna mo maemong a siameng, mme a ka tsenngwa mo dijong tse di nang le dikotla ka tsela e latelang motho o kgona go di kenya mo dijong fa a apaya, mme ga se se tsona tsotlhe tse di tsenang ko dijong mme tse di tsenang mo dijong tsona le tsone di teng di a kry-a gala.

Maungo a nang le diabe tse dintsi mo ikonoming ya Aforika Borwa ke re jaana ka gonne kwa di polekeng tse dintsi ga go na maungo a re nang le o ne mo Aforika Borwa mme Aforika Borwa e kgona go di tseya e di rekisetse ko di country tse di senang maungo a rona re nang le o ne, mme ka jalo ba ka tshegetsa ikonomi ya rona.

Merogo e na le diabe tse dintsi mo boitekanelong jwa motho ka gonne merogo e na le dikotla tse dintsi tse o ka se di kry-eng gongwe le gongwe mme e ka kenya mo dijong tse di nang le dikotla ka gonne o kgona go di apaya dijo tsa gago mmogo le dijo tse o di apayang.

Merogo ke maungo a jalwang mme gape di thusa batho ka botsogo ka gonne di na le dikotla tse dintsi.